Umuzwa engingaba nawo nje owokujabula kakhulu. Ngingajabula nje kakhulu ngenxa yokuthi lokho kungangisiza ukuthi ngibe nemali e-extra ezokwazi ukuthi ingisize ezidingweni enginazo zempilo and futhi nalokho kungangijabulisa uma kuwukuthi mhlambe ngumuntu oluka as i-hobby. Kubalulekile ukuthi usebenze uma wenza umsebenzi kube ukuthi wenza umsebenzi ngento oyithandayo, ngoba ugcina usungasazizwa sengazuthi uyasebenza, koda nje kube ngazuthi uholelwa ukuy'hlalela.